Batho ga ba na madi a go reka data, ebile ga ba kgone le go apply-a ga diphatlhatiro di tlhagile ka gonne ba sena yona data.

Ke ka tshotlakako ya basadi le bana mo nageng ya rona.

Ee, a fetotse go le gontsi ka gonne re itse go le gontsi ka ga .

Ka go ikgolaganya le ba molao wa BCSA go netefatsa gore dikgang a ke nnete kgotsa jang.

Ke simolotse ka go tsenya mafaratlhatlha le go romelela batho melaetsa go ba itsise fa ke le mo mafaratlhatlheng.

Ga di ba ame ka ntlheng ya gore ga ba itse go dirisa dikhomputara, ga ba kgone le go di tobetsa.

E re ama thata ka gonne ga re sa tlhole re kgona go nna le nako ya ditsala kampo losika, ka gonne mongwe le mongwe o dula a lebeletse mogala wa gagwe wa letheka. Ga go sa tshwana le bogologolo, ga ne re kgona go nna le nako rotlhe jaaka ditsala kgotsa losika.

Ke ka letsatsi le ne ke itumeletse gore ke kgona go bua le ba losika le ditsala, le fa ba le kgakala le nna, ke dirisa mogala wa letheka.

O ka tshwarwa ke matlho, wa se ke wa tlhola o kgona go bona sentle ka ntlheng ya gore o dula o ntse o shebane le mogala wa letheka.

Botlhale jwa maitirelo ke gore ga nkitla o itse sepe, ka gonne ga o kgone go bala, o dula o sa tsele dilo tsa gago matsapa. Jwa batho ke gore o dula o itse dilo tse o dula di le mo tlhogong ya gago.

Ga bašwa mo motseng wa rona, ga mmogo le mo dikolong tsa rona, go kwa godimo.

Ke gore ke se sebaka, o kgona go lebelela dilo tse dintsi mo telephone ya gago. O kgona go lebelela mefuta ya dilo, ga go sa tshwana le bogologolo o tswa jaaka o ya go lebelela bolo ko lefelong le lengwe, go na le gore o e lebelele mo thelebišeneng.

O reka mowa o bo o fetolela ko data-eng ka gonne data o kgona go e dirisa nako e telele. O kgona go reka ka data ya matsatsi gore o kgone o bue le batho mo mafaratlhatlheng for matsatsi, mme mowa o reka nou ga o leletsa motho ebile o fedile gone ka nako eo.

Ba ne go tlhotlheletsa gore o reke mogala wa letheka wa madi a kwa tlase, mme o e diriseditse dilo tsa sekolo.

Thekenoloji ya Five G e tla fetola tsela e re dirisang ditshedimosetso ya mogala ka go fana ka lebelo le le kwa godimo la data, go tlhagisa dikamano tse di tseneletseng le tse di itekanetseng, le go fokotsa kgatelelo mo maraganyaneng a puisano.

Go tokafatsa maemo le diemo tsa baesekopo, le go naya ditlhogo tse di maleba tsa baesekopo.

Ke rata go nna le mananeo a bonyenyane a boleng jo bo kwa godimo, jaaka five go seven, gore ke kgone go tsena mo dikgatlhong tse di farologaneng tsa dikago tsa ditshwantsho.

Ke lebeletse gore didiriswa tse di botlhale mo isagweng di tla nna le bokgoni jo bo oketsegileng jwa go iketla le go ithuta ka boitekanelo .